Xana ifowuni yam ingafuni ukukhonektha to iWi-Fi ndiye ndicime iWi-Fi connection leyo, ndicime yonke into efowunini, ndicime kwa fowuni leyo. Ndiyiyeke iqale iziqale ekuqaleni ngoba kaloku ngamanye amaxesha kuye kufuneke into yobana ucime ifowuni kwaye ucime neWi-Fi leyo. Emveni kokwenza njalo ndibuyela kwiWi-Fi leyana ndiphinde ndiyilayite then ze ndilayite nefowuni yam then ndiphinde ndizame ukukhonektha kwakhona ukuze ndibone into yobana ifowuni yam iyayikwazi na ukuyichola isignali yeWi-Fi emveni kokubana ndenze le mizamo ndiyenzileyo. Uba ayenzeki njalo then ndiye ndifowunele abantu benethiwekhi ndibuze kubo ukuba ndenze njani na.

Unobangela wobana sizithande kakhulu iindaba zosaziwayo yinto yobana bona indlela abasibonisa ngayo iimpilo zabo benza ingathi abanazo iingxaki. Nto leyo iyenza into yobana sithi xa sibajonga sifumanise into yobana bona baphila ubomi obungengubo, ubomi obungafaniyo nobu thina sibuphilayo. Kuye kuthi ke xana bethe baveza ukuba umntu naye unazo iingxaki njengamntu wonke sifune ukuyazi into yobana bekuqalelephi ukuze babe neengxaki. Khona, bona babanazo njani iingxaki kukodwa banemali? Ngoba kaloku sicinga into yobana xana umntu enemali loo nto ithetha ukuthi akabinazo iingxaki ezifana nezi zethu thina bantu basokolayo.

Xana kukho into endifuna ukuyistrimisha engekho kumabonakude okanye kwi-tablet ndiye ndikhangele abahlobo bam amakhasi onxibelelwano ndibuze kubo ukubana xana into ndingayifumani apha kule ndawo ndiyikhangela kuyo ifumaneka kweyiphi na indawo. Abantu ke baneendawo zabo abafumana kuzo iinkonzo ezinjena kwaye ezinye zazo ziye zingabikho semthethweni, nto leyo ithi asikwazi into yobana sithethe ngazo kumakhasi onxibelelwano kuba kaloku umntu xa ethetha ngazo kumakhasi onxibelelwano uye azifake engxakini. Loo nto ithethe ukuthi xana sithetha ngazo ezi nkonzo siye sithethe ngazo bucala ungabonwa.

Kubalulekile ukubana iWi-Fi yakho ibe nayo iphasiwedi ngoba kaloku xana ingenayo iphasiwedi loo nto ithetha ukuthi nabani na onayo ifowuni, ithabhulethi okanye i-TV okanye ikhompyutha kwaze ukuchola isignali yeWi-Fi yakho uyakwazi ukubana angene kwiWi-Fi yakho ayisebenzise. Loo nto ithethe ukuthi iWi-Fi yakho ingaphela endleleni, ingakumbi ezi ziye zibe , zibe nelimithi yokuthi enyangeni usebenzisa iWi-Fi kangangokuba kangangokuthi. Loo nto ke ithetha ukuthi iWi-Fi yakho funeke ibe nephasiwedi ukuze isetyenziswe nguwe nosapho lwakho kuphela.

Mna ndicinga ukubana ukubakho kweWi-Fi erenkini ewe kungaba luncedo kodwa eyona ndawo inida iWi-Fi kwisixeko endihlala kuso kuseholweni likawonke wonke. Not wonke umntu usebenzisa irenki ekuhlaleni ngoba kaloku unintsi lwabantu aluphangeli, nto leyo yenza into yobana kungabikho sidingo soba babe serenkini. Kanti iholo loluntu lonke lelomntu wonke and yonke into yenziwa eholweni, umntu uzawuyazi ukubana xana eseholweni uyakwazi ukufumana iWi-Fi into ezawuthi imncede ngokubana akhangele amathuba emisebenzi afumaneka onlayini ngaphezu kunobana kufuneke aye erenkini imihla ngemihla.